Lana ngizoqhathanisa abaculi ababili, okungu-MTee odumile la e-Afrika, kube uMthandeni odumile ngomculo wakhe kamaskandi. Laba baculi bowu-two bacula umculo omuhle othandekayo, kepha u-MTee umculo wakhe owaziwa kakhulu nakwezinye iy'ndawo ngendlela oba nomyalezo nangendlela ohamba ngayo, kepha owaMthandeni waziwa kakhulu la e-KZN. Kakhulukazi e-South Africa ngenxa yemisindo ayisebenzisayo okuyiziginci neminye imisindo eyaziwayo. Udume kakhulu umculo wakhe la e-KZN ngenxa yokuthi udlalwa kakhulu amaZulu.

Ungaqala usebenzise ama-device ahlakaniphile anjengomakhalekhukhwini. Uma uzothenga umakhalekhukhwini osezingeni eliphezulu ayikho into ongakwazi ukuyenza. Wenza impilo yakho ibe lula, uyakwazi futhi ukufaka uhambiselane isikanye newashi lakho olithengile. Umakhalekhukhwini wenza impilo yakho ibe lula, ukwazi ukubiza umuntu ole kude ukuthi ezohlangana nawe, uphinde ukwazi futhi ukuthumela imali ngawo, uphinde ukwazi futhi emadolobheni amakhulu ukwazi ukubiza imoto ukuthi izokulanda endaweni okuyona. Omakhalekhukhwini bangamadivayisi ahlakaniphile kakhulu and lokho sesikubone ezintweni eziningi njengokwazi ukwenza noma yini ongabe uyafisa ukuyenza ngawo umakhalekhukhwini wakho.

Sasisetekisini sibheke edolobheni elikhulu elaziwayo lapha engangiyothenga khona ukudla. Etekisini ekhiphe ifoni umlisa thizeni abuke izinto ezenzeka ku-inthanethi, bese kuvela okuthile okubuxhwanguxhwangu akhombise ukukweseka. Ngibe sengimubuza ukuthi usengakuphi, mase eyanginika izizathu zakhe. Ngibe sengiphikisana naleyo nto akayishoyo, ngingengedwa, sibaningi esiphikisana naye. Lokho kwashiya isimo etekisini sibucayi ngoba akekho owayesekhulumisa omunye. Kwacishe kwabanjwana ngezihluthu ngendlela isimo esasibucayi ngayo, engekho ofuna ukhwehlela ngaphansi. Siphikisana ngokuthi uyivumele kanjani into ekanje ukuthi uyavumelana nayo, ekubeni iyibuxhwanguxhwangu.

I-hip hop, i-electronic, ne-classical-i, imiculo le emithathu ehlukahlukene. I-hip hop yona ilapho khona umuntu esuke ecula khona egijima ngendlela akayizwayo ukuthi imnandi, kanti i-electronics lapho khona omunye esuke esebenza kakhulu ngezinto ezishawa ngezandla, phecelezi abathi i-keyboard. Mase i-classical-i ilapho khona osebenzisa khona ukuhlakani bakho uhlanganisa imisindo ehlukahlukene engafani, uyisebenzisa ngezandla, okungaba ama-keyboard nama-ogane kanye nalokhu kushawa nakho konke obathi iziginci. Le misindo ihlangene kahle iyenza ingoma ukuthi ibe mnandi, kodwa umculi ngahlobo lulunye uhlukene futhi uzimele.

Uma abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bebhekene necala ngenxa yokuqukethwe abakukhuthuzayo. Lokhu kungaba nemiphumela emikhulu embonini yokumaketha enethonya. Kungase kubangele ukulahlekelwa kwabathengi, ukuqiniswa kwemithetho, kanye nokuzohlola okuqinile kokuqukethwe.

Kungaba lula kakhulu kumina, uma sekuzoqala i-gym ngingaziqalela ngezingoma ze-genre ye-hip hop. Lezi ngoma zimnandi ngoba zinomsindo, futhi zihamba kahle nge-pace encane engagijimi kakhulu. Ngiy'qalele ngazo ukuze abantu bethi ukuy'vocavoca. Ngilandele ngezingoma eze-genre ye-deep house, lapho abantu sebezoqala bejwayele bethi ukuy'vocavoca bethathe i-break abanye ekade sebey'vocavoce isikhathi eside. Mase ngilandela ngey'ngoma zegqomu, i-genre yegqomu, lapho-ke abantu sengiyabasheshisa-ke ngoba manje i-gym sekuyisikhathi eside befikile kuyo sekumele begijime isikanye negqomu. Lokho kwenza ukuthi abantu bey'vocavoce kahle.

Kulula kakhulu ukweseka umuntu oxhashwazwa i-inthanethi ezinkundleni zokuxhumana ngokuya ngokuthi uxhashazwa ngani. Uma exhashazwa ngesimo sakhe esibucayi sokuthi akanamali, kulula kakhulu uma ninozwelo and unamandla ukuthi ungakwazi ukumsiza, usengamutholela umsebenzi, usengamupha ukudla, usengamenzela noma yini ukuze naye azizwe ewumuntu, ne-inthanethi uzoyeka ukuyixhaphaza. Izindlela zokugwema ukuthi kungaxhashwazwani ku-inthanethi noma ukukhuthaza ukuthi kungaxhashwazwani kwi-inthanethi, ukuthi loyo naloyo osone omunye, u-inthanethi wakhe uvele uvalwe nje, ungabe usakwazi ukusebenza, ngoba usekhombise ukudelela okuningi kwabantu okungase ekutheni kubalimaze ngokwengqondo.